Ke nnete, Wi-Fi ke kgokahano e sa sebedising dithapo. E hloka router, le hore e setwe, ho kenywe di-password, ho kenywe modem. Mme o ka e sebedisa router ya teng e tlo batla motlakase. Mme o kgona ho kena internet-eng o sebedisa laptop kapa phone kapa computer kapa di-TV tse tsa tsa sejwalejwale tse tse ho thweng ke di-smart TV. Ha ho na le Wi-Fi nthwe nngwe le e nngwe o kgona ho shebella ntho e nngwe le e nngwe. Ha o na le Wi-Fi o kgona ho kena internet-eng o search, o google, o kene Facebook, o kene di-WhatsApp ka ofela ntho tse tse hlokang internet, tse hlokang data. Wa kgona ho di sebedisa ha o na le Wi-Fi mme e o e lefella kgwedi le kgwedi kapa ho ya ka ka aggreement ya contract ya lona.

Di-channel tse ke ratang ho di shebella ke Skeem Saam, se dlala Mantaha ho fihlela Labohlano ka half past seven. Le di-series tse ke tla di shebellang. Ha ngata ha nke ke shebelle television empa Skeem Saam sona ha se nfete, ke se shebella mehla le mehla.

Motswalle, ke elelletswe hore o na le talente e kgolo ya ho etsa dikahare. Empa le ha ho le ha ho le thata jwang, o se ka tela. Fumana seo batho ba se ratang mme o etse content ho ya ka moo batho ba se ratang. O tlo bone o tlo hola o fumane di-likes, o fumane di-friends. Mamela motswalle wa ka, ke kopa o tswelle pele ke a o rata mosebetsi wa hao oo etsang.

Ke ikutlwa ke nyahame ebile ke le bohloko. Hoba ke patetse tjhelete e ngata ho fumana router, empa ha ke fumane marangrang le yona ha e sebetse hantle. Empa ke ka ke ka inquire a le banga ba khamphani mo ke nkileng router teng, ke ba hlalosetse hore ke kopana le mathata a itseng. Mme ke nahana hore ke tla cancel contract, kontraka ya rona ke nke e nngwe hobane nka se kgone hore ke fumane ke patale tjhelete e ngata mme ke sokodiswe ke network.